Nkoka wa ku ambala swiambalo swa ndhavuko i ku ka u nga rivali lomu u humaka kona, nakona u tshama u dyondzisa vanhu nkoka wa ndhavuko.

Ndzi tsakela maambalelo ya khale hikuva maambalelo ya khale a ya sasekile swinene. A ya koka rinoko nakona a ya hi dyondzisa swilo swa ndhavuko no mbala hi ndlela leyinene.

Muteki a nga ambala swilo swo fana na tinjhovo, leswi swi ambariwa hi vaxinuna ngopfungopfu. Vaxisati va nga ambala swilo swa ku fana na xibelana.

Xiambalo xa mina a xi ta languteka ku fana na xibelana, hikuva xibelana xi na mihlovohlovo ya ku hambana nakona xi sasekile swinene.

Ina, swiambalo swa ndhavuko swi na nkoka swinene hikuva ndhavuko wa hina wu endla leswaku hi ya mahlweni hi nga wu rivali.

Switayela swin'wani leswi tolovekaka i minceka xikan'we tikhiva. Hi swona vaxisati va nga swi tolovela swinene.

Vaxisati a va toloverile ku ambala swibelani kambe, namuntlha vaxisati va toloverile ku ambala miceka leyi yi nga design-iwa ku fambelana na swibelani swa vona.

Swilo leswi a ndzi ta swi katsa i mihlovo ya swibelana xikan'we na tikhiva, xikan'we na tirhoko leti ti rhungiwaka masiku lawa. Hikuva swi na mihlovo ya ku tsakisa xikan'we na ku xonga swinene.

Hayi a va ha ambali ku fana na khale hikuva vanhu va sweswi va ambala swilo swa fashion ya nyan'waka. Vanhu va khale hi vona va ambalaka ngopfu swilo swa khale.

Ndzi nga ku eka muntshwa swiambalo leswi swi fanerile hikuva a wu rivali ndhavuko wa wena na lomu u humaka kona a wu rivali, na lava va nga ta ta endzhaku ka wena u ta va dyondzisa hi ta ndhavuko wa wena.

Ina, lomu mindyangwini vavasati va tshikeleriwa swinene hikuva va tekiwa tani hi vanhu lava va nga riki na matimba xikan'we va nga tivi nchumu ku ya hi vanhu va khale kumbe ku ya hi va xinuna.

Ku va hi kota ku hundziserisa vutivi i ku tsala tibuku, xikan'we na ku hlayisa information leswaku hi kota ku hundziserisa vumbhoni lebyi eka rixaka leri taka.

Vukreste byi khumbile ndhavuko wa hina hikuva hi rivala ndhavuko wa hina ku fana na ku phahla, leswi i swilo leswi vanhu va nga ha swi endleku.

Ku ya hi ndhavuko wa Xitsonga mitirho ya vavasati a ku ri ku kukula, ku pfuka vatirha va sweka mara sweswi mitirho leyi a ya ha tirhi.

Hi ku hleketa ka mina vakokwana va sweswi a va ha endli tano, hikuva vana va sweswi va tikomba leswaku va kula ka tindhawu to hambana nakona va kula ka tindhawu leti va nga dyondzisiwiki swilo swa vutomi.

Ina a ndzi ta lava ku ri dyondza hikuva Xitsonga i ririmi ra ku xonga ri tlhela ri saseka swinene, nakona ririmi leri ri olovile ene ri naveriwa hi vanhu vo tala swinene.

Vatsonga vo tala va lahla ririmi ra vona emadorobeni hikokwalaho ka ku chava ku vulavula kumbe ka ku chava ku kumeka leswaku i vanhu va Xitsonga vanhu lava.

E-e, a ku lulamanga hikuva ririmi leri i ririmi ra ku olova swinene, nakona a ri hluphi hikuva na hina ha va dyondza ririmi ra vona.

A ndzi ta ku eka vona va tshama va ri karhi va vulavula ririmi ra vona hikuva ririmi leri i ririmi leri va nga beburiwa na rona nakona i ririmi ra nkoka swinene hikuva va ri dyondza exikolweni.

Vantshwa a va tivi lomu va humaka kona nakona a va tshami va ambarile kumbe va tshama va hlohloteriwa ku ambala swilo swa ndhavuko ku va va nga rivali lomu va humaka kona.

Yi dyondzisa vana kumbe yi dyondzisa vanhu hi ndhavuko wa vona na ku va va dyondza swilo swa vutomi eka swona hikuva swa hlayisa.

Vanhu a va ha pfumeli eka ndhavuko wa vona, hikokwalaho swilo swa khale a swa ha endliwi mhaka ya Xikreste.

Hayi swi nge hanyisana hikuva Vukreste na ndhavuko, a swi hlangani ku ya hi Vakreste nakona Vakreste a va swi lavi ku landzelela ndhavuko wa hina.

Swilo leswi ndzi nga swi boxaka ivi leswaku Vukreste a swi landzeleli swilo swa ndhavuko, nakona a va believe hi kumbe ku kholwa eka ku phahla.

Vakreste a va fanelanga leswaku va phahla leswi swi yirisiwile hi vanhu kumbe hi hi vona va believ-aku ka Xikreste.

A ndzi ta ku eka mufundhisi eka kereke ya mina ka khongeriwa swinene, nakona a ku believe-vhiwi eka swilo swin'wana.

Vanhu vo tala va Afrika-Dzonga i vanhu lava va believe-vhaka eka swona xikan'we na mina tanihiloko ku phahla swi ri na nkoka eka ndhavuko wa mina.

Ubuntu i nchumu lowu wu nga na nkoka swinene tani hi rihanyo ra vanhu eka nkarhi wa sweswi, mi kota ku hanyisana nakona swi na nkoka hikuva mi kota ku tiva leswi swi faneleke.

Leswi swi kombaka hanyeka swinene swi komba vumunhu bya munhu un'wana eka un'wana munhu, hikuva munhu yaloye u twa a amukelekile naswona swi komba mahanyelo.

Ku va u tshama na vatukulu swi na nkoka, vatukulu va dyondza swo tala eka wena na wena u va dyondzisa na wena u dyondza swo tala va tlhela va ku hungasa.

Leswi swi na nkoka swinene hikuva hi dyondzisana mindhavuko ya hina nakona leswi swi endla leswaku mindhavuko ya hina yi tshama yi ya emahlweni.

Vavasati va nga ambala swibelana kumbe minceka kumbe va endla leswaku va rhungisa minceka leyi yi faneleke swinene kutani vavanuna va nga ambala tinjhovo nakona leswi va nga swi rhungisaka i swilo leswi fambelanaka na ndhavuko wa vona.

Mina a ndzi voni leswaku va ta yi tekela enhlokweni mhaka ya xintu hikuva vantshwa va sweswi a va ha languteli kumbe a va ha yisi emahlweni swa ndhavuko.

Ina swi na nkoka swinene hikuva leswi swi endla leswaku tanihi Afrika hi tivana nakona hi ya mahlweni hi dyondzisana swilo swa ndhavuko.

Vana va masiku lawa va rhandza ku ambala timpahla kumbe swiambalo swa ximanguva lawa hikuva swa ndhavuko a va ha dyondzisiwi hi swona.

Hi ku vona ka mina a hi vutlhari hikuva leswi swi veka yena ekhombyeni u fanerile ku wisa nyana nkarhi nyana wo leha before kumbe a nga se tinghenisa eka swa rirhandzu.

Mina ndzi nga va nyika xitsundzuxo xa leswaku va wisa eka swilo swa vukati ku kondza va fikelela kumbe ku titwa leswaku se va fikelerile kumbe va tinghenisa eka swa vukati.

Ina a ndzi ta swi endla mina hikuva leswi swi ta va swi komba vumunhu nakona siku rin'wana munhu loyi a nga tshuka a ndzi pfunile hi swin'wana.

Mavito ya swivongo eka ndhavuko wa hina i ku va munhu a tiva muti lowu a humaka eka wona leswi swi endla leswaku na vana lava va nga ta beburiwa na vatukulu va tiva leswaku va huma kwihi eka xivongo xa le kwihi.

Mavito ya xivongo i xivongo xa leswaku wena u huma kwihi u beburiwe kwihi nakona i xivongo xa ka n'wina lexi xi endlaka leswaku u tshama u swi tiva leswaku u wa ka mani.

Mina eka tanihi munhu lonkulu eka n'wana lontsongo a ndzi ta n'wi byela leswaku swi fanerile hikuva leswi swi endla leswaku u tiva timintsu ta wena u tlhela u tiva leswaku u huma kwihi nakona u ta dyondzisa vana lava va nga emahlweni.

Ndzi nga n'wi hlamusela hi ndlela ya kahle ndzi nga n'wi hlamusela tanihi ta ndhavuko wa hina leswaku leswi swi na nkoka leswaku hi tiva leswaku hi huma kwihi nakona hi beburiwile kwihi.

Nkoka wa leswi ndzi nga wu hlamusela hileswaku swi na nkoka leswaku u tshama u ri eka vukhongeri hikuva leswi swi endla leswaku u ti tshineta eka xikwembu xa wena.

Hi ku ya hi vutivi bya mina Vukreste byi nghenisiwile hi swi ta ku famba swa le handle eAfrika-Dzonga laha va nga ta na swona.

Mina eka Vukreste ndza pfumela hikuva xikwembu xa hanya nakona xi kona leswi a swi nga ta ndzi tshamisa kumbe ku ndzi khoma kahle ku va vanhu va nga pfumeli eka byona.

Eminkarhini ya sweswi xikan'we eka manguva lawa Vukreste a ndzi tshembi leswaku byi ta hanyisana na ndhavuko hikuva vukreste a byi believe eka ndhavuko.

Leswi swi endla leswaku vanhu va tiva mahanyelo na kona leswi swi endla leswaku vanhu va kota ku hanya kahle swi na nkoka swinene ku tihlanganisa na Xikwembu.

Vanhu vo tala a va pfumeli eka Vukreste hikuva va va va na ku tshemba eka swilo swa ndhavuko kumbe swa xintu.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga nyikaka munhu loko a nga pfumeli eka Vukreste hileswaku ku ti tshineta eka xikwembu swi na nkoka swinene nakona swi endla leswaku u tiva rihanyo ra wena leswaku u hanyisana na vanhu.

Mina ndzi nga va byela leswaku leswi swi na nkoka hikuva hi kota ku swi tiva leswaku hi huma kwihi nakona hi ya kwihi hi ta tlhela hi dyondzisa vana lava nga mahlweni ka hina.

Ina mina ndza pfumela swinene hikuva leswi hi swona swi endlaka leswaku hi tiva leswaku vanhu lava i ti-ancestors ta hina.

Ku ya hi mina ndzi nga va xavela tinjhovo, swibelana, miceka xikan'we na swilo leswi swi nga rhungiwa leswi swi nga fanisiwa swilo swa ndhavuko wa hina.

Ku na ku na vuhlalu lebyi ambariwaka loko munhu a ambarile swiambalo swa ndhavuko. Vuhlalu lebyi u byi ambala loko u ambarile swilo swo fana na xibelana kumbe miceka, kasi ku na mihlovo vuhlalu lebyi byi ambariwaka emavokweni xikan'we emikolweni. Leswi swi endliwa ngopfu hi vanhu lava va rhangisaka ngopfu xilungu.

Ndzi nga n'wi hlamuseta leswaku ndzi yile evhengeleni ndzi ya xava tikhwini na tinjara na nayiti kutani ndzi teka vuhlalu bya mina ndzi byi rhunga.

Eka yena ndzi nga n'wi byela leswaku xibelani u teka xibelani u xi boha exisutini kutani kusuka kwalano wa swi kota ku ti endlela switayela swa ku swihi kumbe swihi.

Vavanuna eka ndhavuko wa Vatsonga va fanele ku ambala tinjhovo xikan'we na swilo leswi swi nga rhungiwa tani hi ku fambisana na ndhavuko wa hina.

Swiambalo leswi swi ambariwaka ku ya hi ndhavuko wa Vatsonga, i swibelana xikan'we na miceka xikan'we na tikhiva. Leswi swa va xongela swinene.

Miina, mina ndzi rhandza doctor Thomas Shinyori Chauke, hikuva xiyimbeleri lexiwani i xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga lebyi byi khumbaka vutomi bya mina.

Mina ndzi rhandza vuyimbeleri bya Xichangani kumbe Xitsonga hikuva vuyimbeleri lebyi ndza byi twisisa nakona bya khumba vutomi bya mina leswaku ndzi va ndzi huma kwihi.

Nkoka wa vuyimbeleri bya ndhavuko eka rixaka ra hina Vatsonga, i ku va hi tiva lomu hi yaka kona na lomu hi humaka kona nakona. Loko ku ri na swilo swa ndhavuko ha kota ku endla mitlangu.

Mina, mina ndzi rhandza ncino wa xibelana, makhwaya hikuva swilo leswi swi xongile swinene loko swi ri karhi swi ciniwa hi vanhu.

Ndzi kuma dyondzo leyikulu swinene eka vuyimbeleri bya Xitsonga, hikuva vuyimbeleri lebyi byi va byi vulavula na mina, nakona bya seketela swilo swa hina swa ndhavuko.

Mina eka ndhavuko wa hina Vatsonga, ndzi rhandza xiyimbeleri doctor Thomas Chauke hikuva xiyimbeleri lexiwani xi na vuswikoti swinene nakona xi vulavula swilo swi endleka eka ndhavuko wa hina.

Tiyindlu ta Vatsonga swa hina va ndhavuko i tiyindlu ta makenya, tiyindlu letiwani ni nga tshama eka tona hikuva tiyindlu leti ti rhulile swinene nakona ti kahle.

Ntirho wa vavasati emindyangwini i ku sweka na ku kukula jarata nakona leswi swi endliwa ngopfu emindyangwini ya le xikaya kumbe emakaya.

Mitirho leyi tirhiwaka hi vavanuna emindyangwini i ku tirha swa jarata na ku endla leswaku swilo swi fanele swi tshamiseka emutini. Mitirho ya vaxinuna ku nga va ku ku risa tihomu, timbuti.

Ina, ndza ndza swi kota ku hlaya xivongo xa mina nakona ndzi dyondzisiwe hi kokwana wa mina, leswi swi endlile leswaku loko ndzi ri karhi ndzi tshama na yena ndzi n'wi vutisela hi swa xivongo xa mina.

Noka wa clan name i ku tiva leswaku mi huma kwihi nakona mi maxaka ku fika kwihi leswi swa endla leswaku na na na vana lava taka va nga ta beburiwa va swi tiva leswaku i maxaka.

Mina mina ndzi nga va kombela hindlela leyinene leswaku ku nga ri khale ku tata vanhu va kereke laha kaya nakona ndzi kombela leswaku hi va amukela hi va na xikhongelo.

Mina ndzi nga hlamusela va le xikolweni leswaku ndzi rhandza tinsimu ta ta xintu na Xikreste, hikuva tinsimu letiwani ta vulavula swinene nakona ti endla leswaku munhu a titshineta kusuhana ngopfu na Xikwembu.

Nkoka wa tinsimu ta kereke eku hanyeni i ku va hi tiva ku hlangana na Xukwembu, leswi swi hi endla leswaku hi dyondza ku dzunisa Xikwembu hi ku hetiseka.

Ina, ina leswi swi endla leswaku swi hambana hikuva swakudya swa ndhavuko a swi hanyisa nakona a swi ri na rihanyo ra le henhla ku tlula swakudya swa ximanguva lawa.

Swakudya leswi swi dyiwaka engomeni kumbe eka matlala va dya swakudya swa ximanguva lawa nakona swi va swi lulamisiwile hi vanhu va ndyangu.

Ina ndzi tshama ndzi ya laha ku phahliwaka swakudya leswi dyiwaka i swakudya swa ndhavuko swo fana na tihove, tshopi kumbe xigwimbi.